Ekutshintsheni ekutshintshela kwintombazane ekubeni kwesifazane ziningi izinto ongazibona ukwehluka okubonayo. Inhlonipho, ukuzithoba kwakhe, nomqondo naye uyaye ukhule, ngoba izinto ebekayizenza esasemancane. Makasekhulile kulapho khona sekahlukanise khona umqondo, lapho khona sekazi ukuthi kumele abe nomuzi. Mele ahloniphe umuzi wakhe ukuze zonke izinto zakhe zizoba-right empilweni.

Esimeni sasemandulo kulapho khona uthole ukuthi umntwana utshintshela asasemancane, bamenza umfazi asasemncane ukuthi ayoshada lapho, ukuze isimo salapho sibe raydi, ukuze nabo abazali bakhone ukuphila babe raydi. Kulapho khona usiphambanisa nesimo samanje . Abantu bangasebenzisi isimo sakudala ngoba asisebenzi.

Phela ngaleso sikhathi umntwana bekephoqeleka ukuthi abe owesifazane ukuze isimo sasekhaya sibe raydi, nabo baphile raydi, ukuthi loyo muntu bamshadisa kumuntu omdala noma umuntu omuncane, leso akusiyiso isincumo kodwa kwakuphoceleka ukuthi ayoshada.

Uma uzizwa unamahloni, lokho kujwayelekile ukugqoka izingubo zamasiko, kodwa kwesinye isimo kungaba uma leyo ntombazana kungaba ngongasiyo intombi nto, kodwa kujwayelekile ukuthi ube namahloni kodwa uzojwayela ukuya nokubuya kwesikhathi.

Ziningi izinto ezingayi ngesikhathi ngazo. Kulapho khona mshiyela ngey'nto eziningi ukuthi inhlonipho kumele ibe khona ebantwini besilisa noma besifazane. Ukuhloniphana kumele kube khona yileso simo esicalayo. Nokuzwana nokuzwana kumele kube khona, omunye noma ashoda ngani asisizaneni ukuze sikhone ukuphilisana.

Ibaluleke kakhulu kakhulukazi le mpahla yesintu yokugqokwa umemulo. Ibaluleke kakhulu ngoba emantombazaneni kulapho khona ukukhombisa ukuzihlonipha kwakho, ukuziphatha kwakho, nezenzo zakho. Kulapho khona sizobona khona ukuthi kahle kahle uziphatha kanjani, uwumuntu onjani, kodwa-ke leyo ngubo ibaluleke kakhulu kodwa futhi iyahlonishwa imihla nemihla.

Mina ngingumholi womphakathi ngifuna ukwenza umsebenzi wokucazulula ukungqubuzana phakathi komakhelwane ababili. Ukuya ngami mina ngingashiya isigaba esithi, asiyithatheni kanje bantu abadala, umuntu ngumuntu ngabantu. Asiphiliseni, asiphilisaneni singabantu, futhi asihloniphaneni ngasinye ngasinye isikhathi. Kulapho khona sizohlonipha, futhi sophilisana kahle.

Kubaluleke kakhulu mngani wami ukuthi umakoti bamaZulu bagcoke izingubo zesintu ngoba kulapho khona sikhombisa inhlonipho nokuhlonipha lapho ubuya khona, futhi nokubonisa ukuthi lapho ubuya khona i-culture yakho uyayithanda. Lapho khona sikhombisa injabulo nenhlonipho.

Kulapho khona sasihlala ekhaya sihlale ekhaya umphakathi wabiza i-meeting sahlangana. Wasitshela ukuthi kunomsebenzi ukanje uzovela. Sasicabanga ukuthi hhayi badlala ngathi, hhayi laba badlala ngathi, kodwa uma sikhuluma manje leyo nto yayenzakala, kufakwa iy'kontili. Nakho-ke naba abanye abantu bayasebenza, nami nami ngiyasebenza.

Ziningi iy'ngoma engizamile ukuzizwa, kodwa ezinye zikhombisa inhlonipho nothando. Kulapho khona zinikeza nomeseji, ukuthi umuntu uziphatha kanjani ngendlela kwamele umuntu wakho umphathe ngayo njengoba nifike kuleso sigameko enikuso manje, futhi ezinye zezinto kwamele zitshintshe ngoba anisiyena indoda , anisiyena umfana nentombazana manje sekuyindoda nomfazi.